Ingenelo yokugcina inyama isemkhenkceni inceda ngokuba inyama ingakhawulezi ibole, kwaye loo nto iyayinceda ukuba inyama ihlale igcinekile incasa yakhona ukuze xa uyipheka kwaye naxa uyitya inambitheke ivakale imnandi.

Ndingakuza ndimnqande, ndimxelele ukuba makazame esinye isiloqabane anokuhlala naso endlini. Kuba kaloku ihagu ayicocekanga, sesona silwanyana singacocekanga kwaye loo nto ingenza indlu yakhe ibe nevunjana kwaye ingacoceki njengehagu leyo ingacocekanga.

Hay,i andicingi njalo. Abantu basedolophini bangazifumana lula izityalo ezityiwayo kuba kaloku zininzi kwaye zigcwele kwiivenkile ezisezidolophini ezifana nooWoolworths, Pick n Pay nezinye nezinye.

Umntana okukhulele ezifama ukuze akhule kakuhle kufuneka ukuba kuqalwe waziwe isikolo esimfaneleyo, esimfaneleyo azokufunda kuso. Andule ke ngoku ukuhlala ezifama enze nantoni na afuna ukuyenza, kodwa isikolo phambili.

Njengomfama, uhlobo lwemfuyo olufunekayo ukuze kuveliswe ubisi yinkomo.

Kulowo umbuzo, umlimi kufuneka aqale ajonge isantya semvula ukuba iya kuna kangakanani na. Ukuba ke imvula iza kuna ngokufikelelekayo umfama angalima kwaye izityalo zakhe zingakhula kakuhle, zikwazi ukuwafunxa amanzi. Kodwa ke xa isantya semvula sisina ngamandla loo nto zingatshabalalisa izityalo zingaye kuze zikhule kwaye zimoshakale.

Kungaqale ujonge isikhumba semfuyo yakho, yezilwanyana ozifuyileyo kwaye ke ujonge indlela imfuyo okanye izilwanyana ozifuyileyo ezitya ngayo. Kulapho unokubonakalisa ukuba ziyagula okanye hayi aziguli.

Indlela le yokwenziwa komqwayito, inyama iyasikwa emva koko ize ithathwe iyokomiswa ixesha elide, emva koko iyaqina ke kufakwe izipayisi ibe ngumqwayito ophumeleleyo.

Into enzima ngokufuya iinkomo zenyama kufuneka uzazi xa impilo ingaziphethanga kakuhle.

Siye sithengwe ngabantu abangoosomashishini abanezivenkile okanye abantu abaye bazithengisele ezitalatweni.

Kufuneka uqale ufunde ngokhuseleko xa uphakathi kweenyosi kwaye ukwazi ukuzilolonga uziphathe ngendlela eyiyo.

Izinto ezifana nokuthengiswa kwamaqanda ziyokunqongophala amaqanda angakwazi ukufumaneka ngexesha elililo.

Umlimi ngamnye kufuneka abe netanki okanye amatanki wakhe amakhulu ngexesha lezantyalantyala zemvula, loo matanki aza kugcina amanzi. Kwaye ke kwafika iintsuku apho kunqongophele khona imvula okanye amanzi, umlimi ngamnye athabathe amatanki wakhe aqalise ukunkcenkceshela isilimo sakhe.

Umnqathe ebenokuthi kwikhaphetshu, hayi, hayi, khaphetshu bhekela kaloku ndifuna ukukhula. Awundiboni ukuba ndiyanda? Nekhaphetshu nalo liphendule lithi, hayi, hayi, nam yindawo yam kaloku lena nawe bhekela ngoba nam ndifuna ukukhula, ndifuna ukwanda. Noba kaloku zilinywe kwindawo enye, enye nenye ixinene.

Kubalulekile ukuba nendawo yakho yokugcina isivuno sakho ngoba kaloku kungazubakho mntu oya kungena endaweni yakho ngaphandle kwemvume yakho okanye izilwanyana ezizofika zizitapele zizenzele unothando kwindawo yokugcina isivuno sakho.

Kuye kwenziwe iipapa zasekuseni ezifana neeWeet-Bix, kwenziwe iiswekile, umgubo, nezinye nezinye.

Ndingamnika ingcebiso yokuba makalimele kwindawo enomhlaba olafulafu kwaye aqinisekise ukuba amanzi awayi kunqongophala kwaye ulima ngexesha elilo, ixesha lokuna kwemvula.

Abantu basezilalini bayoyika ukuya ezidolophini kwaye baziva bekwindawo ekhuselekileyo xa basezilalini, ngokuba iingcinga zabo ze-apartheid azikapheli nakanye.

Kuye kuthi qatha iziqhamo nezakhamzimba.

Andivumelani nakanye kuba kaloku bonke abasebenzi basezimfuyo bayaludinga uqeqesho ukwandisa imfuyo yabo kwaye ukuqinisekisa ukuba benza eyiyo na.

Xa kuvunwa ngezandla kuthatha ixesha elide kwaye uwuvunisisi ngendlela eyiyo, kwaye umatshini uyakhawulezisa kwaye ke akubakho zintshiyekela.

Andivumelani ngoba kaloku ubukrelekrele bokuzenzela, i-artificial intelligence, ikuchazela eyiyo kwaye iyakuchazela okufuneka ukulandele nokungafunekanga ukulandele.

Iyazigcina kakuhle ukuze zingakhawulezi zibole iintlanzi kwaye zihlale zinencasa, zinambitheke.

Njengamntu ongengomfama andifuni kuphosisa andizazi izityalo ezityiwayo.

Iintsuku ezilungele ukulima kulapho xa isimo semozulu kungatshisi kakhulu kwaye kunganethi kakhulu. Ngoba kaloku izityalo kuyafuneka ukuba zifumane amanzi kwaye zifumane ilanga kwakunye nokukhanya.

Isivuno sombona ukuze singaboli kuyawunyanzeleka xa ugqiba ukusivuna usichube usifake kwiitoti okanye uyosifaka emkhenkceni.

Ewe, ndiyavuma ngoba kaloku ookhokho bethu bakhula ngexesha apho kwakungekho isikolo kwaye ke ukulima bazifundela okanye bafundisana. Ndiyavuma ke ngaloo mazwi, zitsho iingcinga zam ngale ngxelo.

Ukutya kubiza kakhulu kwaye abemi bangaphandle bazenzela okwabo ukutya okungekho semthethweni okugulisayo kwaye ke bakuthengise ngamaxabiso aphantsi. Loo nto yenza abantu bakuthenge bazibone sebegula sebenabela uqaqaqa.